Abantu basemadolobheni benganciphisa ukusebenzisa amanzi ngokuthi bebenesiqiniseko ukuthi bewavale ompompi uma beshiye bewavulile. Bekwazi futhi ukukha amanzi bewabeke emabhakedeni noma ezigubhini, bebe nojojo ukuthi uma behlamba iwashingi mebewasha iwashingi basebenzise wona bengawamoshi amanzi ngezintono ezinganakekile njengamaconsi, amaconsi lawa ayawamosha amanzi. Mele babenesiqiniseko sokuthi impompi ivaleka kahle, impompi ayibi namaconsi iyaqina. Bebenesiqiniseko futhi ukuthi amanzi ahlezi egcwele emabhakedeni. Awekho amanzi azoba ehleli phansi nje engenze lutho, namanzi esuke echithekile phansi. Bengadlali futhi nangamanzi isidingo singekho.

Enye yezinzuzo zewayini eli-oganikhi engaphezu kwe-conventional-i, iwayini ekuthiwa i-minimal intervention, lo-interventional wine. Leli wayini i-oganikhi ekwazi ukuthi kwenza amawayini amhlophe, namawayini .

Sawubona, Phumlane Mdladla. Ukhuluma noSthembile. Njengomlimi osezingeni elikhulu, ngisazocela ukubuza ukuthi njengoba kwiyisizini ezayo yokukhula kwezitshalo, iyiphi, isiphi isitshalo ongas'cabanga ukuthi singaba wumvuzo omkhulu esingasheshi ukukhula esidinga inhlabathi kanye namanzi? Njengoba sazi ukuthi ngesizini ezayo kuzobe kuney'mvula, ilanga ngeke, kuzobe kuyimvela kancane. Ngicela nje ukuthi ngibuze ukuthi ikuphi engakutshala ukuze ngikwazi ukuthi kusheshe kukhule futhi kusheshe kube nomthelelo kwezinye izitshalo?

Njengoba kuza isizini yobusika, sonke siyazi ukuthi kuney'mvula, kuzonetha and izitshalo zethu zizokhula futhi kakhulu ngamandla. Lokhu kusibekeni ethubeni lokuthi sikwazi ukuthi siphume sihambe siyodayisa sikhankase, sifakwe kwezinye iy'tolo ezinkulu njengo-Shoprite, o-Checkers, sikwazi ukuthi sixhase ngoba kuzobe zikhulile kakhulu. Manje kuzosinika lelo thuba ukuthi sihambe siyomaketha. Sizamaketha ngoba osipinashi konke yimfino, konke namazambane siyazi ukuthi kuyashesha nokukhula futhi inhlabathi yakhona isuke ise-right kakhulu. Bengizawucela nje nami ukuthi ngicabange ukuthi mengase ngithole futhi uxhaso kakhulu, ngikwazi ukuthi ngikhulisa ibhizinisi lami lezitshalo futhi ngikwazi ukuthi kube kakhulu.

Ukushintsha kwezitshalo kanye nokulima kwemvelo kungathukuthiseka nje kakhulu ukuqhikiza kwenhlabathi ngoba if uma utshala uyatshala inhlabathi iyavuma futhi uyakwazi ukuthi uhambe uyotshala kwenye indawo la kunenhlabathi enhle khona. Ngokucabanga kwami nangombono wami, inhlabathi ingakhiqiza kakhulu ngoba uma utshala inhlabathi iphuma kakhulu, and uma, uma inhlabathi ivuma kakhulu nezitshalo zakho, nezithelo zakho ziba zinhle kakhulu, zibeningi zingabuni, ziphume zikahle kakhulu.

Ngowami umbono ukudla okufriziwe ikhona okunempilo kunokudla okufake thinini. Ingoba ngisho lokhu ukuthi ukudla okufrizile kuhlezi kuhlele kukhona kune-freezer. Ngaphandle-ke mekuthiwa i-freezer-ke ayisekho, ama-ayisi awasekho. Ithini liyakwazi ukuthi lihlale likwazi ukuthi lonakale likwazi ukuthi libe nezinto eziningi ngoba kuseke kusethinini kube kushisa, uyabo? Kube kushisa, then mase ithini liyakwazi ukuthi liraste kanti okufrizile kuhlezi kusefrijini angenwa zimbuzane, angenwa lutho kodwa uyakwazi ukuthi kuvikeleleke emagciwanini engasithole nokudleni.

Siyasazi sonke ukuthi isikhumba siqhamuka enkomeni. Uma kuzoba nesikhumba ujwayele ukuthi sikhushwe enkomeni sihambe siyokomiswa. Mina ngowami umbono singenza kube futhi ney'mbuzi. Sithathe-ke mhlampe ney'klabhu kanjena ilo iy'khumba zikwazi ukuthi zikhiqizeke ey'klabhwini nasey'mbuzini kungabi yiy'nkomo kuphela noma kwezinye izilwane ezinkulu.

Ngokucabanga kwami ngiyacabanga ukuthi wonke umlimi kufanele abe nojojo wakhe la azosebenzisa khona ukuze ekwazi ukuthi atshale asebenzise lawo manzi awafunayo. Umlimi nomlimi mele abe nojojo wakhe then mase bethola uxhaso, la bazokwazi ukuthi bathole khona amanzi uma kunganethanga.

Amazambane ayatshalwa ngasekhaya, utamatisi, u-anyanyisi kayatshalwa ngasekhaya, o-green paper bayatshalwa, olethisi bayatshalwa, kuningi nje okutshalwayo, obhithrudi bayatshalwa.

Ngokuqala ingadi, ngingaqale ngitshale amazambane ngoba iwona asheshayo ukukhula futhi iwona abantu abasheshayo ukuwathenga. Manje ngokuqala kwami ukutshala ngingatshala nje amazambane, ngize ngotamatisi ngoba notamatisi uyashesha nokukhula.

Kufakwa umanyolo kulayini uma utshala uthele ngaphezulu emva kwamasonto awu-twelve. Amathani ayi-six-i ugongolo olulodwa, amathayi nawu-eight ugongolo nohhafu, amathani awu-ten-i izigongolo ezimbili. Ushiye amalunga amathathu noma awu-four wokunqanda ubhasha amanzi angamalitha awu-five kanye noshibhobhi ongama-five hundred mils. Uyawugqiba ube wu-fifty metres. ehlobo uhandrethi-ke. Kumele kubhekwe ukuthi umoba ucindezeleke kahle umhlabathi emva kokuthi uwugqibe usebenzise izibulala, ukhulanqanda, ukhula lingavikeli emva kokutshala.

Amatende kungaheha abavakashi, amahhotela kungaheha iy'vakashi, izikhundlane zokubuka iy'lwane kungaheha amahhashi izivakashi, iy'ndawo zemidlalo kungaheha izivakashi, ukuthi zikwazi ukuthi zifike zizobona iy'tshalo, iy'ngadi zingaheha iy'vakashi.

Ukuchelela amagilebhisi ukuze akwazi ukuthi ande, kunomthelela omuhle kakhulu futhi kunomthelela omubi ukuthi kungenzeka ukuthi angawandi amagilebhisi futhi kungenzeka ukuthi amagilebhisi amoshakale. Manje lokhu kuyinto eziwu-two ezehlukile. Kungenzeka ukuthi ande kungenzeka ukuthi angandi avedane amoshekale abhede konke. Mase lokhu kuwisa ibhizinisi .

Ukuba nesiqiniseko sokuthi amagilebhisi awanaphoyizini, ayakhula, amnandi, akwazi ukuthi adleke. Ukuba nesiqiniseke sokuthi kubuyeliwe emagilebhisini ukuze ukwazi ukuthi akhiwe.

Bengingayidlulisela ingubo yami yovolo ezizukulwane ezizayo ngoba nami ngayinikwa ugogo wami. Yangikhulisa le ngubo, yangakha ngaba lo muntu engiwuyena namhlanjena. Manje bengingathanda nami ukuthi ngiyidlulisele kulaba abazofika ngaphambi kwami nalaba abangaphambi kwami futhi abangaphambi kwabo, bephinde benike abangaphambi kwabo kube yisizukulu nesizukulwane.

Indlela yokulima, iyona yok'qala. Okwesibili ukuthi uzolimani, uzotshalani. Okunye ukuthi leyo nto inhlabathi izawuvuma yini na ukuthi avume ayitshale lento oyifunayo.

ikona indlela e-right ukuthi umuntu emakethe, isemaphepheni, isezitolo, lezi esiz'thenga kuzona izona, iyona ndlela e-right ukuthi umuntu engamaketha.

Indawo yokulima okokuqala, okwesibili imali yokuqala ukulima, nokuthenga yonke imishini edingakalayo ukuze ukwazi ukuthi uvule indawo la ozolima khona nokuthenga izinto zokulima kanye nokuqasha abantu abazokulimela.

Okokuqala, ukukutshengisa umlimi ukuthi kwenzakalani kuleli pulazi nokumupha ithuba lokuthi abuze futhi achaze kabanzi ngezinto ay'bonayo kuleli pulazi.

Abanye basuke betshale ummbila and ummbila uyakwazi ukuthi uphephumule nomoya. Isimo sezulu sinaso umthelela omkhulu ezitshalweni ukuthi ngesinye isikhathi uthole ukuthi kuyanetha kunethe kube ney'khukhula kugudluke konke okade ukutshalile.

Kuzokwenzeka ngoba indawo abatshale kuyona umoba inkulu kakhulu, futhi umoba uyabasiza kakhulu ukuba bethole ushukela.

imbuzane izona nambuzane ey'vamisile ukuthi zifike ezinesivinini futhi ezingalawuleki kakhulu. Kube amakokoroshe kube nesithwalambiza.

Afune indawo la azobona khona, azobeka khona izinkukhu zakhe. Mase efuna umgqakazo la azodlisa khona izinkukhu zakhe, afune amanzi, afune ihhoko la kuzohlala khona iy'nkukhu zakhe, mase eyamaketha izinkukhu zakhe la asho ukuthi imalini kwenzakalani kuzo.

Ngingangena uma kunezinhlelo lwezimali zoxhaso, ngoba nami ngiyathanda ngelinye ilanga ngibone nginengadi yami, ngilimile ngikwazi ukuthi ngiliqhube ibhizinisi ngikwazi ukuthi ngigcine sengihambisa ey'tolo ey'nkulu izitshalo zami sengiy'dayisela khona.

ukuhlela izinto, ukukwazi ukubamba amamithingi, ukukwazi ukudayisa, ukukwazi ukumaketha, ukukwazi ukuhlela ikusasa kanye nokuxhumana nabanye abantu abakwaziyo abasebengaphambili.

kwezinkomo, iy'nkomo ziyantshontshwa kakhulu. Iy'nkomo ziyaxabanisa komakhelwane, iy'nkomo azikwazi ukuthi zihlale kakhulu endaweni, iy'nkomo ziyabiwa kakhulu, ziyantshontshwa hhayi kancane. Iy'nkomo zibanga nokhuluma, iy'nkomo ziyaphuza nokuthengwa, nokuthengwa, iy'nkomo zidinga nje izinto ey'ningi.

Ukuqala iplazi lezinkomo kungabiza kakhulu. Okokuqala ukuthenga inkomo iyodwa nokulinda inkomo ukuthi ikwazi ukuthi imithe ukuze ukwazi ukuthi izale iphindele iyandisane. Iyindleko inkomo ngoba ukutya kwayo, ukudla kwayo kumele kube utshani kanye futhi namanzi. Kungahlala futhi inyanga ey'ningi ingathengwanga inkomo. Ingahlala futhi inkomo ingazali iphuze nokuzala.

Engimaziyo owake wafuya isiklabhu anginaso isiqiniseko.

kakhulu, ubona buchwepheshe okubizayo kanti okuwusizo kakhulu ukuthi kwazi ukuthi uqale ibhizinisi lokufuya.

Ukudla okufakiwe efrijini ukuthi uyakwazi ukuthi kuhlale isikhathi eside kungonakali ngoba kusuke kuqinile futhi kusuke kukhipha konke lokhu kudla lokhu ongekho right. Kanti futhi okufakwe ethinini lakhona uyakwazi ukuhlala isikhathi eside kodwa kune-expiring date khona lokhu okuhlala ethinini, futhi ithini alikho right.

Amakethe ngendlela yakhe, wonke umuntu athathe imakethe lakhe, noma iphepha lakhe ehambe eyobhalisa noma eye beka eshophu. Ukuhlangana nje sabantu nokuxoxa nokuphilisana ukuthi sokwenza kanjani, siyaphi namhlanje sizokwenzani kanjalo.

Uma i-design-i entsha indlela yokusebenza, ukuthi kube ne-system ekwazi ukuthi ichele njalo ibe nesikhathi njalo ngesikhathi sokuthi iyachela, ukuze ikwazi ukuthi ithuthukise izimfuno zezitshalo. Lokhu kungaba into engathi enjengejoko ukuze ikwazi ukuthi ichelele noma kuthiwa amanzi ayaphela but kodwa izitshalo zazi ukuthi zinawo amanzi azo.

Kwakuwusuku lwami lokuzalwa la khona umama nobaba, abazali bami bengilethele isipho esasiyi moto indlela engangijabule ngayo. Ngajabula kakhulu ngokuba nalesi sipho empilweni yami ngoba sayishintsha kakhulu impilo yami sakwenza nempilo yami ukuthi ikwenze ukuthi ibe lula. Ngangikwazi ukuhamba kahle, ngangingasasokoli nje ngendlela zokuthi nje ngizawuhamba ebusuku ngoba ngangisasebenzisa ebusuku ngibuya futhi ebusuku. Abazali bami bengipha imoto njengesipho kuyisuku lami lokuzalwa. Ngajabula kakhulu, kakhulu, kakhulu.

Itshali la gogo ashada ngalo ayeligqoke eshade ngalo. Ukuthi leli tshali yohlezi liyisibusiso kuyena ngoba lamenza umuntu ebantwini. Futhi lamuhlanganisa nobambo lwakhe. Wayehlezi engixoxela njalo ugogo ngaleli tshali ayelimbathe eshadile ngalo, ethi ulithanda kabi ngoba wahlangana nobambo lwakhe, ubambo lwakhe owayenza impilo yakhe ibe lula. Bakwazi ukuthi beyibambe impilo bobawu-two. Wangitshengisa lona, wathi noma kuthiwa akasekho emhlabeni kodwa uyohlezi emkhumbula ngaye angoligcina ukuze nami ngelinye ilanga mase ngithole umendo ngazi ukuthi angiphe iy'busiso.

Izinqubo zokunakekela indwangu zoboya ukuthi uboya akumele ukuthi kugezwe njalo. Uboya kumele kube nesiqiniseko sokuthi awuphumi, uboya futhi noma kuthiwa uyageza, uyakuwasha, kumele uwashisise ungawashi kuze kuphuculule. Lokhu kuzovimbelela ukuthi kungaphucuki. Futhi kumele futhi kome, komisise kungabi namanzi, ngoba if, uma uma kuba namanzi angeke kuze kome kuzogcina sekuphuculuka.

Umthelela wezulu, wokushintsha kwezulu mkhulu kakhulu azimfuywini ngoba izimvula ingaletha ukukhulu ukonakala ezinsimini nasezitshalweni. Futhi kanti nelanga mase selishisa kakhulu kungaletha ukuthi izinsimi nelanga ney'mfuyo zingakwazi ukuthi zikhule kahle zome. Lokhu kungavikela ngokuthi kubuyelwe la kutshalwe khona, kukhuselwe uma ngathi ngathola into ezokwazi ukuthi ikhusele uma izulu linetha noma isimo sezulu sishintsha ukuze ukuthi izitshalo zingakwazi ukuthi zibe nengcindezelo.